Mbuyelo wo cheleta swimilana hileswaku yi kuma matsavu kumbe mihandzu leyi ya kahle hi tlhela hi kuma na swimilana kumbe misinya yo hluka kahle.

Ndzi nga ringeta tindlela tin'wani to rima hikuva loko no ya ka ndhawu yin'wana yintshwa nakona ku ta va ni maxelo mo cinca so hikokwalaho mina ndzi hleketa leswaku ndzi nga xava manyoro ndzi haxa e ndzi haxa laha ndzi exirhapeni xa mina laha ndzi byalaka kona swimilana swa mina.

Ina, ndza pfumela thekinoloji yi hi pfuna swinene hi ku hi nyika vuxokoxoko mayelana no hlayisa mbangu wa hina na leswaku wu hi nga hlayisa njhani na leswaku wu onhaku onhakisiwa njhani.

Hikuva loko wo tirhisa swiphemu leswikulu nyama ya hina a yi nga omi kahle ende a yi nga twali kahle ni munyu.

Mimpfuno leyi nga ta va ka ntirho lowu i ku va leswaku i ku va swimilana swa hina swi nga fi ende hi tlhela hi kuma swimilani swa kahle ku fana ni matsavu, ni mihandzu, mavele swo fambisana sweswiya.

Ni nga n'wi vutisa leswaku xana misava ni yi vona njhani leswaku yi nonile kumbe misava ni yi nonisa hi yini ende swimilani ni swi pfuna njhani leswaku swi kula kumbe ndzi swi cheleta njhani na leswaku ni byala swimilani swa njhani endhawini yo karhi na leswaku ndzi swi sirhelela njhani swimilani eka ku dya.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a languta misava ya yena leswaku yi none hi ku fika kwihi naswona loko misava yi nga nonanga if fanele a haxa manyorha naswona u fanele a byala swimilani ku ya hi tinguva ta lembe a tlhela a cheleta, swimilana swi lava mati.

Ina, ku averiwa nakambe ka misava ku hluvukisa ikhonomi hikuva swilo swo fana na migayo a swi nga durhi swi ta xaviwa hi nxavo wa le hansi matsavu na wona i ta va u kha u wa kha exirhapeni xa wena ni mihandzu a yi na yona a yi nga durhi a wu nge durheriwi kahle kahle.

Van'wamapurasi va karhala loko va tshovela hi mavoko swin'wanyana swi vavisa mavoko nkarhi wun'wanyana ku va ku kha ku hisa so hikwalaho ka ku va nga karhali kumbe ku vaviseka va fanele va va na thekinoloji yi fane yi nghenelela va xava swilo swo tshovela kumbexani va kuma teretere leyi va nga si.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a languta misava ya yena leswaku yi none hi ku fika kwihi a tlhela a haxa manyoro naswona u fane a byala swimilani hi ku ya hi tinguva ta lembe.

Ematikoxikaya a ku na mati, van'wamapurasi vo tala ematikoxikaya va hlupha hi mati hikokwalaho loko ku nga ri na mati a swimilani a swi mili kahle swimila hi switsongo a swi mili hi ku hatlisa so hikokwalaho va va van'wamapurasi le kaya va fanelele ku borha mati leswaku va ta kota ku kuma mati mo tala naswona ematikoxikaya a ku na madamu lama nga na mati hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mpfula.

Ematikoxikaya va hlupha hi mhaka ya mati na leswaku ma mpfula a yini swona ematikoxikaya hikokwalaho va vamatiko van'wamapurasi va ma le matikoxikaya va tsundzuxiwa ku borha mati eya i va nga se sungula ku byala swimilani hikuva swimilana swi lava mati.

I ku va va va dyondzisa hi timhaka ta vurimi na leswaku vurimi byi na nkoka wa njhani titlhela ti va nyiketa vuxokoxoko hi timhaka ta vurimi.

Swi na ntshikelelo swinene hikuva a va nge koti ku fikisa nhlayo wa swibyariwa kumbe swimilani leswi a va lava ku fikelela eka swona hikokwalaho ka ku tlakuka ka nxavo wa mbewu swi ta va ku ta va ni ku tlakuka ka ka ka swimilana.

Tindlela to phamela tihomu hi leti landzelaka tihomu ti phameriwa hi ku yisiwa enhoveni laha ku nga na swakudya swa rihlaza ni laha ku nga na nambu leswaku ti ta kota ku nwa mati leswaku ti ta va ni rihanyo ra kahle ti tlhela ti tlhaveriwa leswaku ti nga vabyi ni ku yisiwa edibini.

Van'wamapurasi van'wani va tsaka hikwalaho ka ku va swifuwo swi na ntirhisano swi na ntirhisano .

Tihomu ti fanele ti yisiwa enhoveni laha ti nga ta kota ku dya swakudya swa rihlaza swo fana na mabyasi matluka kumbe makamba titlhela ti yisiwa enambyeni leswaku ti kota ku nwa mati ku tiyisisa leswaku ti va ni rihanyo ra kahle ti fanele ti yisiwa edibini ti tlhela ti tlhaveriwa leswaku ti nga vabyi.

Hileswaku misava yi nona leswaku yi ta va ni ku ni ni ni swimilana swo nona kumbe yi ta swimilana swi ta tswala mihandzu ya kahle kumbe matsavu ya kahle yi tlhela ri va ni ku yi nga vi na na magojigoji yi va yi ri kahle yi ri straight.

Hi ku vona ka mina emapurasini va nga tirhisa tingandaganda kumbe ku va ni michini leyi ku yi hambanyisaka kumbe ku hlayela ma ma mi swibyariwa swi va ka mabokisini kumbe emasakeni leswa ivi yi tlhela yi swi pfala hikuva loko vanhu va tshovela hi voxe kumbe va tshovela hi mavoko swa karhalisa emirini munhu vanhu va vaviseka na maxelo nkarhi wun'wani ma va ma nga xangi kahle.

Hi ku ya hi mina swi endla ntirho wo olova hikokwalaho ka ku loko ku tshovela vanhu vanhu va teka nkarhi kambe michini ya hatlisa swinene hikuva yi tsavulela yi leswi swi swibyariwa yi tlhela yi swi hoxa emasakeni yi tlhela yi boha ivi yi fambisa kambe nkarhi wun'wanyani vanhu loko va kha va tshovela maxelo ma va ma nga ri kahle ku va ku ri na timpfula.

Hikuva a ka ha ri na vanhu lava ya ku va ya tshovela michini yi olovisa ntirho, yi olovisa ntirho ende va vula leswaku vantshwa a va ha ri na vutivi ngopfu hikuva swi swi swimilana hi ku tshoveriwa ka swimilani.

Leswi mahlanganiselo ya swakudya leswi dya vanghana Afrika-Dzonga xana u dyondza xana vuswa na masi lawa ya virisiweke i ya n'wana ya mahanya mahlanganiselo.

Van'wamapurasi va le ka ma matikoxikaya kumbe matiko lamatsongo va fane vaya kuma vuxokoxoko hi matiri mayelana na matirhiselo ya michini ya thekinoloji.

Swi vanhu loko va tirhisa swigwitsirisi swi khumba leswaku quality ya swakudya a ya ha fani a swa ha fani na loko swi nga hoxiwangi efri eka xigwitsirisi hikokwalaho ka ku nkarhi wun'wanyani swa onha swakudya nkarhi wun'wanyani swi va na quality ya le hansi.

Van'wamapurasi va fanele va senga masi kahle na leswaku va tlhela va ma veka endhawini yo titimela leswaku masi ma nga vili kumbe ku oma.

Mati man'wana ni man'wana ma kahle for swilo eka swimilani hikokwalaho ka ku a ku ngheni xisibi endzeni mati ma tshama henhla leswaku swimilana swi swi mila.

Vurimi byi tumbuluxa mitirho ku va van'wanyana va thoriwa ku rima van'wanyana va thoriwa ku tshovela ende mapurasi naswona mapurasi ma ya kulu leswi swi endla leswaku nhlayo ya vanhu va vanhu lava thoriwaka yi va ehenhla.

Vutivi byo rima va byi kuma emakaya lomu va nga kula kona lomu va nga kula kona va kule va kha va rima hikokwalaho a swi lavi.

Ina, tihuku ti tisa nhlayo yo tala hikuva va xavisa tihuku hi mali ya le henhla leswaku na vona va kuma profit ya leswi va ya ya leswi va swi xavisaka.

Ina, va kuma mali ina va kuma mali yo tala hikuva va xavisa tihuku to tala va xavisa tihuku hi mali ya le henhla leswaku va kuma profit.

Swi vangiwa hi vusweti hikuva ku na vantshwa vo tala lava nga tshama emakaya lava pfumalaka naswona vo tala va va langutela eka vona leswaku va tisa swakudya etafuleni hikwalaho leswi swi endla leswaku ku va na ku yiviwa emapurasini hikuva va va lava va kha va va va kha va lavana na swakudya.

Mina ndzi nga dya swakudya hi ndlela ya kahle ndzi swi hlayisa ndzi sweka swakudya swo pima kumbe ku dya swakudya swo pima mutini. Ndzi nga sweka swakudya swo hindzeleta leswaku na loko ko tshuka ku va na ndlala hi hi swi tiva leswaku hi na swona swakudyanyana leswi nga ta hi pfuna.

Ku va munhu a kota ku hlayisa purasi ra yena a nga a nga lavisisa leswaku i yini leswi swi nga ta endla leswaku swimilana swi kula hi xihatla kumbe leswi nga ta endla leswaku misava yi nona. A tlhela a va na mati mo tala ku cheleta swimilana swa yena leswaku purasi ra yena ri nga fi na na na vanhu vo tala lava va vatirhi kumbe michini yo tala leyi nga ta kota ku tshovela.

Mina ndzi nga vita ndzi nga tsutsuma ndzi fika ndzi va khoma loko ni heta ku va khoma ndzi va boha hi tintambu leswaku maphorisa va fika va ma kuma kumbe ndzi va vutisa leswaku hikwalaho ka yini va ta epurasini ra mina va ta yiva. I yini xi endlaka leswaku va yiva. Loko ni hetile ni foyinela maphorisa leswaku va ta va ta va khoma hikuva ku yiva a swi tshamisekanga.

Ina bya hoxa xandla hikuva emadorobeni ku na maxelo ma kahle naswona emadorobeni ku na mpfula swinene naswona ku na mati yo tala a swi fani na le matikoxikaya hikuva matikoxikaya ku na dyandza kambe haleni emadorobeni ku na maxelo ma kahle mpfula ya na misava yi nonile hikuva hi yona loko vurimi loko ku byariwe swimilana swo tala na ikhonomi yi ya ehansi hikuva hi ta va yi karhi hi kuma swilo hi mixavo ya le hansi.

Swi nga ndzi pfuna leswaku ndzi tiva leswaku ndzi ya sungula kwihi naswona hi swini swimilana leswi hluphaka ku mila naswona hi swihi swimilana leswi nga ta ni vuyerisa swinene ka bindzu ra mina.

Vurimi bya le madorobeni i vurimi lebyi kumekaka etindhawini ta etindhawini to fana na vo Joni laha ku nga na misava yo nona swinene na lahawa maxelo ma kona ma nga kahle. Ma sungula ku duma hikuva ma na swimilana swo xaveka na swimilana.

E-e a swi bohi hikuva loko ko tshwa nsimu ya yena inshurense na yona yi tata yi ta sungula hansi yi yi n'wi nyiketa swa vurimi kambe hi leswi wena na wena u nga swi kotaka ku tiendlela hi wexe hikuva naswona inshurense ya durha swinene loko mali yaleyo a fanele a teke.

I swilo swo rima timbewu, tikhemikhali tikhemikhali ni vula mirhi leyi cheriwaku kwale nsin'wini leswaku swimilana swi va kahle na varimi na mati.

Vurimi lebyitsongo byi hoxa xandla ka ku nyikela matsavu mo karhi kumbe swimilana swo karhi leswaku ku nga vi na ndlala kumbe dyandza.

Ti nga pfuna na hi swimilani leswi va nga hava emadorobeni na leswi va nga hava emapurasini. Ti tlhela ti pfuna na hi swilo leswi va nga van'wani va kayivelaka emadorobeni ti tlhela ti pfuna na hi ku xaviselana.

Byi pfuna hi ku nyika swimilana swo karhi hikuva a byi heli hikuva a byi heli naswona a ku nge vi na vusweti etikweni hikuva vurimi lebyitsongo byi ta va byi kha byi pfuneta endhawini yaleyo kumbe enkarhini wolowo.

Hikuva emadorobeni ku na ti ku na miako leyi yo leha swinene naswona a yi kumi dyambu loko swi ri ehansi hikokwalaho swi sungule ku duma hikuva ehenhla ka lwangu ku ku na dyambu naswona swi kota ku mila kahle.

Mina ndzi n'wi byela leswaku ndzi nga n'wi kombela leswaku a ndzi nyiketa nsimu ndzi tlhela ndzi n'wi byela leswaku yi ta hi pfuna njhani nsimu liya loko seni a ni nyiketile naswona yi ta yi nghenisela mali njhani tanihi munhu loyi a nga dyondzela swa vurimi na loyi a lavaku ku va n'wamapurasi.

Mina ndzi nga va byela leswaku va hunguta ku tirhisa tikhemikhali eka swimilana hikuva i vavisa mbangu. Nkarhi wun'wanyani a ku humi maxelo ma kahle hikuva hi hikuva va tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo leti yaku ti ya vavisa maxelo le emapapeni. Ndzi nga va byela leswaku swi na nghozi swinene naswona swi ta vavisa swimilana swa vona hikuva ku na nkarhi lowu ku nga ta ka ku nga vi na maxelo ma kahle nkarhi wo leha hi mhaka ya tikhemikhali ta vona.

Mina ndzi rhandza ku sweka xipinachi na michayina ni yi katsanisa. Loko ni sweka xipinachi ni rhanga ndzi chela.

Wu khumba ngopfu hikuva van'wanyana a va nga va hola loko va rimile kumbe loko se ni swimilana swi khiwini hikokwalaho leswi swi khumba swinene naswona van'wani a va nge holi van'wani va kuma miholo leyitsongo va kuma miholo leyitsongo leswi endlaku leswaku emakaya ya vona mhisi yi tlakula tshuri kumbe ku va na ndlala naswona leswi swi ta endla leswaku van'wana va hela matimba va nga ha yi mahlweni va rima hikuva a va kumi timali ta vona kahle.

Van'wamapurasi va nga tiyisisa hi ku khoma vatirhi va vona va le purasini kahle hi ku va holela kahle na ku va tirhisa hi ndlela leyinene na ku va hlonipha entirhweni ka hloniphaniwa na ku va xavela swo va sirhelela edyambyini a tlhela a va nyiketa na mpahla yo fana yo tirha.

Ina swa tika hikuva ematikoxikaya a ku na mavhengele mo tala naswona swimilana swo tala a swi mili kahle hi mhaka ya maxelo. Leswi swi endla leswaku va nga vi na profit ya le henhla hikuva naswona ku va ku yisa e swimilana e emakete swa durha.

Mina ndzi nga vulavula na mfumo leswaku wu endla ntirho wa mani na mani hikuva vanhu vo tala va lava ntirho naswona mina ndzi nga endla leswaku ku va na ti-learnership na . ti ta kuma hi vanhu lava nga dyondzela swa vurimi kasi ti-learnership ti ta kuma hi lava vo ka va nga dyondzelanga vurimi kambe na vona va ta va va kha va hola. Nongonoko lowu wu ta pfuna swinene na lava vo ka va nga dyondzangiki ku va ri na matric ntsena na vona va kota ku nghenelela van'wanyana va ta va va ri na ku navela ka ku ka ku sungula bindzu ra vurimi.

purasi a nga endla leswaku swilo swa yena hinkwaswo wa swi lunghisisa loko swi onhakile kumbe a swi yisa ku eku langutisiwini n'hweti na n'hweti leswaku swi nga vanga nghozi naswona a tlhela a endla leswaku hinkwaswo leswi va swi tirhisaku swi phephile kumbe a swi vanga nghozi.

Ku nga va vutlhari loko ni lombisa hi mali hikuva mina ndzi ta va ni kera no kuma profit ehenhleni ka swona kambe loko ndzi nga lombisi hi mali ku nga va ku nga ri vutlhari. Vutlhari hi loko ndzi lombisa ni ri karhi ni ni va hakerisa ku ya hi tiawara to karhi.

E-e masiku ma mina mo byala ma nga khumbeki hi nkarhi wa mpfula kambe a swi ta ni pfuna swinene hikuva a ni ta va ni karhi ndzi nga xavi mati hikuva mpfula hi yona yi ta ni pfuneta leswaku ndzi cheleta.

Misava ya mina ndzi yi lulamise hi ku yi chela manyoro ehenhla leswaku yi ta nyanya ku nona ndzi tlhela ndzi yi ndzi hakutela leswaku ndzi vona leswaku na yona yi yi kahle endzeni na.

ndlela yo basisa swiambalo swa khale hi loko ndzi hoxa endzeni ka jiki kumbe bleach nkarhi i ku ringana timinetse ta ta ntlhanu ivi ni humesa ndzi tlhela ndzi chukucha mina kumbe ndzi swi loveka ndzo ndzi chela mati ndzi chela na xisibi ndzi swi loveka endzhaku ka siku ndzi swi tsavula ndzi hlantswa.

Varimi va fanele va tiyisisa leswaku movha leyi va fambaka hi yona kumbe tiraka leyi va fambaka hi yona yi va yi ri kahle yi hanyile kumbe va yisa a ku langutiweke n'hweti n'hweti ni ku tiyisisa leswaku a ku na lexi nga onhaka.

Mina ndzi nga loko yi na ehansi mina ndzi nga endla leswaku loko yi yimile ndzi tlhela ndzi cheleta hikuva yi ta va yi nga yi nga swimilani swa mina swi nga enelangi hi mati lama hi nga ta va yi ma nisile.

Ina ti na nkoka swinene tisirhelela swakudya hikuva leswi swi endla leswaku swakudya swa hina swi va swi ri swi phephile eka swilo hinkwaswo swi tlhela swi papalata na mavabyi se leswi swi endla leswaku swi tlhela swi swi swi sirhelela swakudya swa hina ma malembe mo tala.

Ina ku cinca ka maxelo swa swa swa swa swa onha swinene hikuva nkarhi wun'wanyani swa ku swimilana swi ya hi maxelo nkarhi wun'wanyani u kuma ku i ku na dyandza a ku na mpfula leswi swi endla leswaku swimilana swi nga kuli kahle naswona leswi swi endla leswaku nxavo wa swimilana wu ya ehenhla.

U fane u basisa swilo swimbirhi movha na switirhisiwa u fane u basisa hi siku leri u swi yisaka ha rona leswaku swi ta famba swi basile.

E-e a yi pfuni ku fikelela swilaveko swa vona hikuva vatirhi lava tirhaka emapurasini a va holi mali ya ku tala va hola mali le nga ta fit-a ku hlayisa yi nga ta endla ku hlayisa mimiti ya vona ku hlayisa ni vula ku xava swakudya ntsena naswona hayi swo yini.

Mina ndzi nga ni nga teka mabokisi ndzi va ve ndzi veka hi ku ya ka hi ku fana ka swibyariwa kumbe swimilana swa mina ndzi tlhela ndzi ndzi swi pfala hi plastic wrap leswaku swi va swi swi va swi hlayisekile.

Yi khumbile swinene hikuva ku na swimilana swin'wanyana a hi swa tinguva ta ku titimela leswi swi endla leswaku swi nga mili kahle naswona a ku na dyambu ra kahle leswi swi endla leswaku swimilana swi nga humi naswona a ku le ku neni ka mpfula leswi swi endla leswaku na bindzu ri nga fambi hikuva a ku na swimilana swo tala na profit a yi nge kumeki kahle.

Swivilelo hileswaku xana yi ta va kona ku fikela kwihi hikuva hikuva yi endla leswaku swakudya swi tshama nkarhi wo leha naswona va le makete va ta endla leswaku vaxavetele swo tala eka nkarhi wolowo ivi va va nga xavi eka malembe lama taka hikuva GMO yi kota ku endla leswaku swakudya swi tshama malembe mo hlaya.

Mpfula yi khumba hileswaku swimilana swin'wani a swi mili kahle loko ku nga ri na mpfula kambe loko ku va na mpfula swimilana hinkwaswo swi mila kahle.

swakudya swo fana na ti-beans loko swi tshame nkarhi wo leha a swa ha nandzihi ku fana na leswiyani kasi nkarhi wun'wanyani a swa hlayiseka ma kambe a swa ha fani nkarhi wun'wanyani mathini ma lama va hoxaka ka wona ma endla leswiya swo ma wa ivi va ma onha leswi nga ndzeni kasi leswi swi nga tiyisiwa swona loko swi tiyisiwe nkarhi wo leha a swa ha nandzihi ku fana.